O kgona go buelelwa ke batsadi ba gagwe. Ke akanya jaana ka ntlha ya gore ga gona ba bangwe ba ba setseng, o setse fela le batswadi ba gago jaanong ga ba sa go thuse ke mang yo o tla go thusang? A o tlaile go tsaya motho kwa kgakala kwa a tl'o go go senyetsa kgotsa a utswe madi a gago a tshabe ka one.

Nnyaa, a go phoso seo ke lerato ga se sengwe fela se se kgethilweng ke batho. Lenyalo ga se dingwaga, mme lenyalo ke lerato.

Tiro ya rakgadi ke go netefatsa gore dipuisano di tsamaya sentle, fo bomalome e kete ba e latlha rakgadi ke ene a ba busetsang mo tseleng, ka ntlha ya gore mosadi ke ene a itseng se se botlhokwa for ngwana wa gagwe.

Batho ba ba tshwanetseng go tsamaisa ditsamaiso ke bomalome. Ga ke na lebaka mme se ke se itseng ke gore go tloga kwa ga lowe bomalome ke bone batshwarang marapo a lenyalo, ke fitlhela gontse jalo mme ke tlo tlogela go ntse jalo.

Bomme fela, ka ntlha ya gore borre ga ba tshwanela go bona tiragalo e otlhe ba ka tloga ba tlhoya batho ba bomme.

Nnyaa, ga le a tshwanela gore tsaya jaaka monna le mosadi ka ntlha ya gore ga ise a ntshe magadi, ka ntlha ya gore magadi ke o ne lenyalo mme monna yo iseng a ise dikgomo kwa lapeng ga a nnyala. Bomalome le borakgadi le batsadi ga ba mo itse le badimo ga ba mo itse.

Dikgobe ke magobe, magobe re bua ka bogobe bo bo bidisitsweng metsi wa tshela wa tshela le bupi, wa tswakanya, wa tswakanya, wa beya setofo mo go lekaneng gore bo butswe sentle.

Sehuba sa kgosi se tshwanela go patelwa. Mosola wa sone ke gore se tsaya molaetsa se ya go buelela baagi ko kgosing. Fa baagi ba lela ka sengwe se se sa ba tshwarang sentle, sehuba sa kgosi ke sone se se tlo buelelang baagi ba motse gore, kgosi thusa baagi ba gago jaana le jaana le jaana, ba lela ka jaana le jaana.

Bokeresete bo gogile bašwa, bo ba ntshitse ko di bo ba tlisitse ko di kerekeng. Bokeresete bo phuthile setšhaba Nnyaa, nka se re bo a gola jalo-jalo ke fela batho ba bantsi ba tshabela dilo tsa semoya le bodumedi ba di tshabelela ko bokereseteng.

Go ya ka nna, lenyalo ke boitumelo. Batho ba tshwanetse go nyalana gore ba nne mmogo ba seke ba itaola, ba dire se se tshwanetseng. Go re batho ba nyalane ke gore batsadi ba ba letlelele gore ba nne mmogo ka ntlha ya gore mosadi o godisiwa kwa bona mme fa a godisitswe tlamehile atswe sentle kwa lapeng a se ka itaola a tsamaya go nna le monna fela jalo.

Fa re bua ka tšhotlho, re bua ka nama ya kgomo. Gantsi e apeiwa ko masong, ke nama e apeilweng ko lesong e apeelwa kwa pitseng e tona kwa molelong, kwa ntle, kwa lesong.

Podi ya re bua ka podi e e jewang ke bomalome, bomalome mojaditlhogo.

Tota botshelo ba letsatsi le letsatsi mo mafelong a agileng sentle bo monate ka ntlha ya gore sengwe le sengwe se o se batlang o a se fitlhela. Ge o batla dijo o kgona go bitsa sekutara se tlhaga se siana, fa o ya tirong tiro e gaufi, fa o ya sekolong diyunibesithing di gaufi, go sa tshwane le ko motseng, ko motseng go kgakala le diyunibesithi, go kgakala le toropo berekang teng o sokola ka di-transport-o jalo le jalo ka ntlha ya gore dibese nako nngwe ditsela ga di a siama o felela mo tseleng.

Go ya ka nna ga ke na karabo e kalo, mme bagolo ba rona ba ne ba rotloetsa gore re se ke ra botsa dipotso ba ne ba gana go re araba, mme ba re ka ntlha ya gore re basadi go na le dijo tse di re lwatsang go na le dijo tse di ka re isang ko matsatsing sebaka, go na le dijo tse e leng gore ga di kitla di re tshwarwa sentle re tla motlho mongwe o tla re ka fo tlase ka foo sethong sa bomme wa nne o tswa metsi fela, jalo le jalo.